Into yokuqala endingamcebisa ngayo kukuba akhethe ibhanka ethembekileyo aze afunde iintlobo zeakhawunti ezikhoyo. Kufuneka aqwalasele imirhumo, iinzuzo ezifana nenzala okanye amakhadi kunye nendlela elula yofikelela kwiakhawunti njengokusebenzisa i-intanethi okanye i-app.

Ndiziva ndidandathekile kwaye ndididekile kuba imali iphumile kodwa i-airtime ayikho. Ndiza kukhawuleza ndijonge inkonzo yabathengi ukuze ndifumane uncedo.

Umntu angaba namanqaku etyala aphantsi ngokuhlawula iimali ngexesha, ukuthwala amatyala amaninzi okanye ukungasebenzisi tyala ngendlela ezinzileyo.

I-transfer duty yirhafu ehlawulwa xa kuthengwa indlu kwaye ihlawulwa ngumthengi kurhulumente phambi kokuba indlu igqithiselwa egameni lakhe.

Amabhinqa aselula angazenza ngokugcina imali, ukufumana inkxaso xa kukho ingxaki, ukufunda ulawulo lwezemali nokwakha ikamva elizinzileyo njengomama babo.

Ndingakhetha inshorensi yoncedo olupheleleyo kuba igubungela iintlawulo zesibhedlele kunye nonyango lwemihla ngemihla njengezicholo, oogqirha kunye namayeza. Yiyo loo nto inika ukhuseleko olupheleleyo.

Indenza ndizive ndinoloyiko kancinci kodwa ndiyaxhalaba kancinci kodwa ndiyabulela kakhulu i-UIF indinceda kuba ndingalambi kwaye ndikwazi ukugcina isidima sam ngelixa ndifuna omnye umsebenzi.

Ewe, imalimboleko yokufunda yokufunda lotyalo lwemali olufanelekileyo kuba mfundo ivula amathuba emisebenzi nangona kunzima iyanceda umntwana abe nekamva elingcono.

Into yokuqala endiyicingayo kukhuseleko lwempilo, uncedo xa ugula okanye ungxamisekile ungakhathazeki ngemali.

Ndiziva ndididekile kwaye ndinexhala kuba andiqondi kakuhle into endiyityikityayo, oku kundenza ndingaqiniseki ukuba imali yam ikhuselekile. Yiyo loo nto ndingacela uncedo okanye ingcaciso phambi kokuba ndiqhubekeke.

Umntu funeka aqwalasele imeko yemoto, imbali yayo yokulungiswa, inani leemayile, ixabiso kunye nokuba nephepha mvume elisemthethweni ukuze aqinisekise ukuba uthenga imoto ekwimeko entle.

Le ndlela ibonakala inobungozi, ibonakala njenge-pyramid scheme enobungozi obukhulu kuba awufumani bantu, awunowafumana la mawaka. Kwaye abanye abantu baphelela belahlwa imali yabo yile khampani ingathembekanga kwaye umthetho awuyivumeli.

Abantu abaya kumatshonisa ngoba bafuna imali ngokukhawuleza amaxesha amanintsi abanakufumana mbolekisi osemthethweni kwaye akufunwa wamaxwebhu amanintsi.

Imigca yokonga, imigca yephulo, imigca yokuxhasana kunye nemigca yokutshintshelana ngemali.

Ndingaqhubeka ndimchazele ngobubele ukuba umasingcwabane akathethi ukumxelela ukufa koko linyathelo lokuqinisekisa ukuba xa ixesha lifika intsapho iya kuba kunokuzola ingenaxinzelelo ngemali kwaye imingcwabe ngendlela enesidima.

Le ndlela intsha iyanciphisa iindleko zokuhamba kuba anisahamba ndisiya kwindawo yokufola ikwandisa nokhuseleko lwemali yam. Igcina ixesha kwaye indinika ithuba lokusebenzisa ngokukhawuleza xa ingenile.

Ukuthenga imoto esetyenzisiweyo kunexabiso eliphantsi, iintlawulo ezifana nezisezantsi kunye neinshorensi encinci kodwa kungabikho kungabakho iingxaki zobugcisa kunye ne-interest ephezulu ne-warranty emfutshane.